Ndiwubona ngathi ngumbono lowo ongathi uphuhlile kahle kahle ngoba loo mbono lowo unceda abantu because abantu kunzima ukuthenga idatha, kunzima ukuthenga i-airtime kunzima ukuthenga yonke into le. And then ukuzifumana ezi zinto ezi mahala uyakwazi nawe ke ngoku ukuba uaplaye for imisebenzi ukwazi nokuzenza ezinye izinto zokufumana lo ncedo olo .

Apha kuFacebook zininzi iinto ozenzayo, ufumana ootshomi abatsha ufumana nazo zonke izinto and iyafana nakuInstagram. UInstagram usebenza ngolo hlobo. Kodwa ke ziphinde zibe khona nezinye izinto ke ngoku abantu abaziphinda bazifake ke ngoku phana ezingacacanga, kodwa ke nezo zinto ezo uyakwazi uba uzibhlokhe ungaziboni ezo zinto ezo ii-comments ezithile nazo. Iphinde ibe khona imifanekiso ke ngoku engacacanga nezo ke ngoku izinto uyakwazi ukuzilimitha ulimithe indlela yokuthi uba ubona ntoni ngoba iba khona imifanekiso eyoyikisayo nenganto nengacacanga kakuhle kakuhle.

Ixesha elininzi unomathotholo iba nguyonayona ndoqo okwaziyo ukuzithetha izinto ngendlela ecacileyo kunasethivini ngoba ithivini, ithivi ikubonisa into bona abafuna uyibone, kodwa ke apha kunomathotholo nalapho ke mhlawumbi iimozulu ungayiva khona iyahambelana nomabonakude, ngoba laa nto leyana uyivayo phayana yinto, yinto eyi-one efanayo nakumabonakude.

Uyayibona ke le into yeyona ilungileyo ngoba xa sowusebenzisa iifowuni ezi uba nazo nee-app ezi uba ufumane uncedo fast. Uyakwazi ufowunela xa ufuna into, iambulensi. Banazo nee-app ke ngoku uba kuthiwa xa usengxakini kakhulu ungene ephini loo app leyo ikhupha into ekuthiwa yi-distance call and ikhupha nee-medical details zakho. And then nefowuni yakho iyakwazi ukuseyiva ukuthi mhlawumbi if ever unezigulo ithi medical info uyayibona, and then ichaze yonke into and kuba lula ke ngoku nakwabanye abantu ke ngoku xa usengxakini xa bejonga ifowuni yakho bakubone ukuthi mhlawumbi ugula yintoni, ungafumana uncedo kanjani. And ezi five g ezi nezi AI ziyasebenza kakhulu kuluntu.

Indlela endinoziva ngayo ndingapenika ndawupenikha kakhulu ngoba kaloku umsebenzi kufuneka wenziwe, kufuneka wenziwe and into eyenza uba ke ngoku nezi Wi-Fi ziphinde zibe zincinci ufumaniseke uba abantu baninzi abakonekthileyo ke ngoku. Indlela ke ngoku, indlela onozama uyilungisa ke ngoku ungazama ukuapgreyida uapgreyide ke ngoku iWi-Fi yakho because ezi Wi-Fi ezi zinendlela zeendlela ezihambisa ngayo isignali. So nje uapgreyide and then ke ngoku ubone uthi ngoku ispidi sayo singahamba kanjani.

Ubungozi bona bukhona buninzi futhi. Ngoba ke ngoku xa wonke umntu ekhona kuzawutsho ukuthi kukhona nee-hackers because ke ngoku abantu bayakwazi kengoku ukuhekha ifowuni yakho kule Wi-Fi le ukhonekthe kuyo ngoba kaloku ukhonekthe kuyo iWi-Fi, iWi-Fi ke ngoku ishiya i-details zefowuni yakho. So ke ngoku kuba easy for omnye umntu ke ngoku ayithagethe ifowuni yakho ke ngoku enze yonke loo nto afuna uyenza. Kodwa ke iphinde futhi kungaba yindlela erayithi leyo ngoba ixesha elininzi akasekho umntu ofowunayo ngoku abantu sebeyaWhatsApp sebeyaFacebook. Ixesha lokufowuna abasenalo ngoku okanye nalapho xa engena airtime umntu ukufowunela ngoWhatsapp. So iluncedo iphinde futhi ibe nazo ii-disadvantages zayo.

Apho ke ngoku kungafuneka uba ube nayo i-solar lena ke ngoku yokusebenzisa ilanga into yokuthi ujike ilanga ulenze uba libe ngumbane okanye ube nale nto yokuba bayibiza kuthiwa yi-inverter. Yona ke ndandinayo eyona i-inverter. Yayiyona inosombulula iinto ezininzi kakhulu. Yona ihlala itshajile ihlale igcwele yona ukwenzela ukuba ukuthi wahamba umbane kukhawuleze kungene yona ke ngoku ibambe kukwazi ke ngoku uba iWi-Fi lena yakho isebenze iqhube nawe ke ngoku ukwazi uzoqhuba ngomsebenzi.

Mna ngokunokwam azange ndahlukumezeka kwi-social media because andinguye umntu opowusta zonke izinto ezi kodwa ke ezinye izinto siyazibona kwi-social media kufike kunee-video zabanye abantwana bebhulisha abantwana bezikolo, befike bebaxhaphaza bebabetha umntu ebethelwa into eyeyakho okanye umntana axhatshazelwe le nto yokuba eyena yena ekleva kuthiwa hayi wazi konke kaloku uzibani. Zezinye iindlela kaloku ezo zokuxhaphaza kwathini, kodwa mna azange ndayifumana isehlo esinjalo.